Mokganni ha a kene moo ke neng ke batla ho park-a teng, ke mo fihletse pele a ba a park-a teng, ebe nna ke park-a hampe. Ke ne ke tla tswa ka koloi ke ye ho mokganni yane e mong, ke mo bolelle ka moo ke ikutlwang ka teng hore ha ke ikutlwe hantle e bang ke mo fihletse pele, yena a ba nka sebaka sa ka moo ke neng ke tlo park-a teng. Mme ke mo tlohele hore a park-e moo. Ke mo hlalosetse hore nakong e tlang a se ke a etsa motho e mong ha jwalo. Mme ha mokganni eo a sa utlwisisi, ke tla tsamaya ke lo batla batho ba katileng moo, kapa batsamaisi ba parking eo. Ke ba hlalosetse ka bothata boo ke bo tshwereng, mme ba nke bohato kgahlano le mokganni enwa e mong. Mme ke mo hlalosetse le ka melao ya tsela, e leng hore ha a e latela. Le hore haeba a sa e latela, o tla baka kotsi e jwang.

Dumela mme lebitso la ka ke Lerato Mokoena. Ke ne ke palame le wena ka sefofaneng mme ke bone hore o lahlehetswe ke merwalo ya hao le wena ka sefofaneng. Tjhehe, mme airport-e ena kapa boemafofane bona bo na le di-camera hohle mona. Ba tlo e thola merwalo ya hao e ke ke be ya lahleha. Mme ha ba sa e thole boemafofane bona bona bo tla ikarabella dinthong tsa hao tse lahlehileng, ebile ba ka ya ba di patala. Ha jwale o se ke wa itshwenya le nna nkile ka lahlehelwa ke merwalo ya ka nakong e fetileng. Mme ke ile ka e thola le bona ba ile ba tshepisa hore ha ba ke ke be ba e thola, ba tla nlefa jhelete ya ka, ho nna ya dintho tseo tse leng hore di ka hara merwalo eo. Mme se kgathahleng hle mme, tloho re tlo dula fatshe ko emise ho fihlela ba fihla ka merwalo ya hao.

Ee, ke a tseba ho kganna sethuthuthu ebile ke na le lengolo la ho kganna sethuthuthu. Sethuthuthu menyetla ya teng ke hore o kgona ho fihla moo o yang ka pele. Ebile o kgona ho fohla dikoloi tse ding hore o be ka pele, ha e le hore o tatile. Ebile se senyenyana haholo. Ha se boima, o ya iketla ha o le mong moo haholoholo ha pula ena se monate haholoholo ha pula ena. Empa dikotsi tse tswang batho ba kgannang dithuthuthu di mpe haholo. Ebile ba ha ngata ke bona ba bakang dikotsi. Jwale sethuthuthu se batla o se hlomphe, o se ke wa se jaha haholo, ho feta leba lebelo la teng, ebile o bale di-sign tse tseleng. Melao ya tsela ha o ka e latela, sethuthuthu e ka ba ntho e ntle haholo bophelong ba hao.

Ke ne ke ile Durban, Kwazulu Natal ka bese e le nna le ba lapa la heso. Bese ke ne ke qala ho e palama tsatsi leo mme bese e kgolo ho feta koloi. Ho ne ho le monate ka beseng. E palamisitse batho ba bangata ebile e le telele. Re bona meaho yena kaofela re fetang ho yona. Empa mokganni wa bese o ne a notletse ntlwana. Batho ba ne ba sa kgone ho sebedisa ntlwana hobane o ne a hlalosa ka moo ha bapalami ba hlebedisa ntlwana ho tla nkgang ka teng ka beseng. Ka hoo, bapalami ha ba ne ba batla ho sebedisa ntlwana. Ba ne ba tlameha hore ba eme ho fihlela re fihla petrol station ba kgone ho ntsha metsi. Ke yona ntho e leng hore e ne se hantle ka bese, empa bese yona ke sepalangwang se hantle haholo.

Nkile ka ya Durban-e ka bese, e le nna le ba lapa la heso. Ho no ho le monate haholo ka beseng. Bese eo e ne le kgolo ebile e le tsane tse habedi, ka hodimo le ka tlase. Mme nna le moena wa ka, re ile ra kgetha ho ya ka hodimo. Ha batswadi ba rona ba ne ba dutse ka tlase. E ne le letsatsi le nkekeng, ka le lebala leo ho no ho letsitswe mmino o monate. Batho ba ne ba le ka beseng, ba ne ba bina hammoho le mmino oo. Ba bang ba ba jaiva ho le monate. E ne le leeto le le telele e le kannete, empa re jele dijo tse monate. Re ne re iketlile, eitse ha e ba mantsiboya re ile ra robala ka beseng. Ka ha e ne le leeto le le telele, re robetse ra ba ra tsoha re ntse re le ka beseng, bese e ntse e tsamaya. Ka hoo, nka lakatsa ho palama bese tsatsi le leng hape hape.